Ngingabakhuthaza ngokuthi sihambe si-campaign-e ngayo indaba lena yokusebenziswa idakamizwa too much nokuphuza kakhulu ukuthi sihlangane namanye amadoda amadoda ahlangane bakhulume laba, laba bebaphuza kakhulu nalaba bebasebenzisa idakamizwa kakhulu. Bakwazi ukuthi ukuthi babacocele ngendaba zabo ukuthi zizokwazi ukuthi sitshintshe iy'mpilo zabo. Yah kube nje nama-program amaningi esikwazi ukuthi sibancede ngawo. Phela nokuhlala nje ungasebenzi uvele ube ne-stress uphuze kakhulu .

Umfundi ngiyambiza ngimbizela eklasini ngikwazi ukuthi ngimncede bese ngifonele abazali bakhe ukuthi bazolanda umfundi ngim'bone ngimumonithare ukuthi useyalungile u-right? Uyakwazi ukuphefumula akulimalanga kakhulu.

Ngingakhuluma namaqembu ukuthi kube ne-organisation ezonceda laba abathatha iy'dakamizwa nabaphuza kakhulu ukuthi like it's like a rehab bekwenzele i-rehab ukuthi bakwazi ukuthi ba-solve-e indaba into leyo yokuphuza kakhulu nokuthi babe namaseshini kukhulunywe ukuthi yini into i-cause ukuze uphuze kakhulu noma uthathe idakamizwa.

Singayifaka naku-social media ngoba manje iy'ngane zamanje ziyayithanda i-social media bese sikhuluma nazo ema-assembly kube nje nama-organisation amaningi esikwazi ukuthi siqhumana nabantu ngemfundo yani yezimpilo.

Sengisebenzisa safona noma uyise loyo muntu lo olimele nimphuthumise eklinikhi ukuze iklinikhi nayo izobiza la bantu laba abe ambulensi ukuthi bazomthatha babahambise kuphi esibhedlela ukuthi azothola usizo.

Mina ngicabanga ukuthi ukudla kumele iy'ngane zithole njalo ukuthi zihlale zi-healthy esikolweni kube nama-fruit, kube nezinkwa. Futhi like ungathi u-government angaletha izinkwa ezi-brown babafakele like amalethisi ukuthi like badle ukudla oku-healthy abafundi ukuthi ney'ngqondo zabo zizokwazi ukuthi zisebenze kahle.

Umuntu uzivikela kanjani ku-TB? Umuntu makakhwehlela kumele avale umlomo. Umuntu makasebenzisa ikhaphu ungasebenzisa ikhaphu lomunye umuntu muntu wazi ukuth uzosivikela ne-teaspoon awulisebenzisi teaspoon ebeyisebenziswa omunye umuntu. Uma ufuna ukuyisebenzisa kufanele ukuthi uyiwashe ngensipho.

Angaxhumana nabanye abahlinzeki bezempilo ngokuthi ngibafonele. Ngikwazi ukuthi ngisize nalaba abashayisene ngey'moto. Ngibone ukuthi abalimalanga kakhulu ngibabheku nokuthi amanxeba angakuphi kwenzakalani ngabo.

Njengoba maningi abantu amanesi, aza emakhaya ayonakekela ogogo nomkhulu ababone ukuthi baphuza kahle amapilisi wabo noma iy'londa zabo zi-right luningi ushintsho uhulumeni alenzile kakhulu.

Thatha ama-test we-TB bayenza sure ukuthi bathathe address yakho nefoni number yakho. Bangasifonela ukuthi basazise ngalokhu ukuthi upheshwe yini. Nokuthi bangamlapha kanjani ukuthi athathe i-treatment kanjani.

Bafake amanzi emlilweni noma bathathe ingubo, bashaye umlilo ukuthi umlilo ungayi phambili.

Ngithanda kakhulu, iyakhathaza nenhliziyo uma ngabe ucindezele kakhulu noma ugula kakhulu. Inhliziyo ivele ibhithe slow. So kumele we must make always make sure ukuthi uba-right empilweni yakho uba-healthy ngoba eyi kuningi mani amariskhi ayenzakalayo uma ucindezelekile.

Ngayiphuza ngoba mina bengiphethwe inyongo ngaphuza imbiza and yangiphatha kahle yaphinde yangiklina negazi. Ngazizwa umzimba wami u-right, nami ngazizwa ngi-healthy.

Zibhekana ney'teziningi utholukuthi abantwana bashayele phakathi zifanele nabo bangene bacishe umlilo. Kutholakala ukuthi ney'ngane or abantu badlulile emhlabeni, so nabo bayayidinga i-counselling.

Benza i-auditing nokuthi ba-check-e istafu nanoma siphuma nokuthi kuhlelwe kuklinwa kahle emtholampilo ukuthi nje abantu bathole i-medication ne-treatment e-right for i-HIV.

Sona kungaba nama-after affect anzima kakhulu. Tholukuthi nje usuphathwa izifo ongazazi nokwazi ukuthi zibuyaphi and kubuhlungu lokho.

Ngicabanga ku-right ukuthi abantu abantu abadala bagonwe ngoba ziningi izifo and ezi-attack-a abantu abadala so mabagonywe mabagonywe ukuthi zibavikele kuzo zonke izifo ezingenayo.

Edlala ezezinselelo zesiko indima enkulu ngoba ogogo nomkhulu bakholela ekusebenziseni izinto zakudala njengani ngesibonelo ngokuthi abanye basebenzisa ama-herbs like imithi bangayi ko-doctor kodwa kodwa basebenzise imithi ukuthi bayisize uma ngabe bayagula.

Indima edlalwa abasebenzi bezempilo inkulu, inkulu kakhulu ngoba la bantu laba bayenza ukuthi siphile kahle nanoma ugula bayakwazi ukuthi bakunakekele babone ukuthi uyaphepha kulo kulokho kugula lokho okukuphethe bayagoma bakufake i-injection ohambisana nale sifo lesi esikuphethe ya khona nje hhayi cha badlala indima enkulu enkulu. Abantu ababalulekile kakhulu abasebenzi bezempilo.

Abasebenzi bezempilo bomphakathi bangasiza kakhulu ngokuvimbela ukukhulelwa ngokuthi bafundise abantu ngokuziphatha kwabo. Bafundise futhi khona kakhulu nje amantombazane abesifazane kakhulu ngokuthi basebenzise ijazi ijazi lomkhwenyana noma baphuze amapilisi okuthi bangakhulelwa noma bahlabe injection injection yokuthi bangakhoni nje ukuthi bakhulelwe njalo mihla namalanga nje or ama-months adlule or iminyaka idlule abantu bangakhulelwa ungakwazi ukuthi nje uvikele kanjalo .

Khona kanjani ingashintsha ngokuthi abafundi bathole i-first aid isikole neskolo sithole i-first aid ihlale ikhona noma bafundise abafundi ngendlela yokudla noma umfundi makalimele nazi ukuthi nenza kanjani so ushintsho luningi luningi luningi kakhulu.

Izinsiza ezijwayelekile ezidingekayo ezindaweni zasemaphandle kudingeka ama-mobile clinic ukuze ogogo noma abantu abadala abangasakhoni ukuhamba abangaboni bakwazi ukuthi bathole usizo oluphuthumayo. Manje eNingizimu Afrika fanele babone la emaphandleni ukuthi bafaka o-mobile clinic ukuze abantu bathole usizo oluphuthumayo. Noma ugogo engaphathekanga kahle afuna usizo bayakwazi ukuthi or abasebenzi abasebenza ngezempilo baye kuye babheke ukuthi yini inkinga, noma kudingeka ini. Njengogogo lo ongaboni bazokwazi ukuthi bamfunela ama-specs then awathole khona. Into-ke ama-mobile clinic ayadingeka kakhulu.

Eminye imiphumela engaba khona yokuthi abantu bathathe i-treatment noma abantu bathathe amapilisi amapilisi ukuze bakwazi ukuthi ilawule whatever le ebaphethe noma isifo esibaphethe. Yebo, sokwazi ukuthi bakhontrole noma ibonakale le nto le imdlavuza le ebaphethe.